Ketleetso ya legae la ntlha mo Aforika Borwa e tlamela ka thebolelo ya puso go thusa malapa a letseno lo lo kwa tlase go reka legae la bone la ntlha. Baagi ba ba tshwanelegang ba ka amogela thuso ya matlole, go duelela karolo ya tlhwatlhwa ya theko kgotsa deposit-e, go dira gore go nna le ntlo go fitlhelege bonolo.

Dumela tsala ya me, ke ne ke batla go bua le wena ka madi a ke go a romeletseng ka mogala wa letheka. Ke ne ke sa lemoga gore a tla go thibela go bona ditshiamelo tsa gago, ke maswabi tota ka seo. A o ka nkitsise fa go na le sengwe se nka se dirang go go thusa go busediwa ditshiamelo tsa gago.

Di farologana ka dipoelo le di tefiso, go ikaegile ka di-percent tsa tswelelopele, makgetlho a tswelelopele a balwang ka teng le chelete e leng bonyenyane e tlhokegang mo account-eng. Fa o tlhopa peeletso o akanya ka dilo tse di jaaka bokgoni jwa go itshokela kotsi, mekgele ya madi, ditlhokego tsa madi, dikelo tsa merokotso, dituelo go fetoga fetoga le maemo le leina la setheo go bona account-o e tsamaelanang sentle le mekgele ya gago.

Ditlamorago di akaretsa gore koloi ya gago e tsewe, o lebane le dikgato tsa semolao le go senya maduo a gago a sekoloto. Banka e ka tswelela go go latelela ka ntlha ya sekoloto se se setseng kwa morago. Ga gore koloi e rekisiwe, go tila ditlamorago, o tshwanetse go ikgolaganya le banka ya gago ka bonako, go buisana ka dithulaganyo tsa go duela, go kopanya dikoloto kgotsa go rekisa koloi ka bo wena, go duela kadimo.

Mothapi o tshwanetse go bona foromo ya ikwadiso, mo webosaeteng ya U-Filling kgotsa kwa office-ing ya Lefapha la Badiri a e tlatse ka tshedimosetso e e tlhokegang mme a e romele kwa lefapheng la bothapi le badiri, morago ga moo, mothapi o tshwanetse go duela dikabelo tsa UIF tsa kgwedi le kgwedi.

Fa o rulaganyetsa go rola tiro, akanyetsa mekgele ya gago ya madi, boemo jwa gago jwa gone jaanong, go itshokela dikotsi le di tshenyegelo tse di solofetsweng go lekalekanya go boloka madi gore o nne le madi le go tlhomamisa gore o nna le lotseno lo lo tlhomameng, inflation-e le metswedi mengwe ya lotseno, go dira ditshwetso tse di nang le kitso ka go boloka le go beeletsa gore o nne le isago e e sireletsegileng.

Fa o beeletsa mo thotong ya bonno, kgotsa ya kgwebo, go bona lotseno lwa rent-e, akanyetsa dintlha tse di botlhokwa tse di jaaka lefelo, mofuta wa thoto, thobo ya rent-e, ditshenyegelo tsa taolo, diphetogo tsa mmaraka wa selegae, dikgetho tsa matlole ditlhokego tsa taolo le dikelo tsa diphatlatiro. Go sekaseka di-element-e tsa go ka thusa go netefatsa peeletso e e atlegileng le e e nang le dipoelo.

Batho ba bula di-policy tsa insurance-e ya botshelo, go sireletsa baratuwa ba bone ka madi. Go duelela ditshenyegelo le go tlhomamisa gore batho ba ba ikaegileng ka bone, banna le lotseno lo lo tlhomameng. Fa motho a bula policy, ka tlwaelo o ikwadisa jaaka yo inšorilweng mme a tlhope mo amogela ditshiamelo a le mongwe kgotsa go feta, go amogela tuelo ya policy fa a feta.